Homu a yi bohiwa loko yi heta ku bohiwa yi hlantswiwa mavele ivi ku vekiwa bakiti yi sungula ku sengiwa.

U vandzeka mati loko ma hisile u chela huku u yi humesa leswaku yi nga vupfi u sungula ku yi hluva.

Ku nyika matimba, ku tiyisa marhambu no lulamisa endzeni.

A yi yileriwa a yi dlaya hi munhu loyi a nga tihlanganiseki na timhaka ta masangu exi ku nga va ku ri ntiyiso.

Ku basisa hikuva mavoya ya swiharhi ya va ya khomile switsongwatsongwana.

Ya pfuneta ku swi hlayisa na leswaku swi hatlisa ku kula swi hlayisekile.

Ni nga hlawula ya le kaya hikuva i ya ntumbuluko naswona ya nga pfuna misava ya mina leswaku ndzi ta kota ku yi tirhisa na le ka na loko ndzi rima nakambe eka lembe leri taka.

Ma va nga tirhisa manyoro ya swiharhi loko swi hetile na mabyanyi lama ya omeke.

ndzi nge titwi ku biha kumbe ndzi nge khomeki ku vava hikuva ndzi ta va ndzi toloverile ku tirhisa lama ya ntumbuluko.

Tisirhelela leswi swibyariwa swa vona swi va ku swi swi tswarile na leswaku swibyariwa swa vona swi nga lovi swi lovisiwa hi switsotswana.

Swi nga dyisa misava mati swi koxa na vutomi bya vanhu.

Ndzi nga va kombisa khombo ra tikhemikhali leswi tikhemikhali ti swi endlaka swo biha eka misava. Ndzi va kombisa yin'wana ndlela ya ku sivela leyi yi nga na nkoka ndlela ya kahle leyi va nga endlaka hi yona va kunguhata ya tikhemikhali nakona ndzi va kombisa hi ndlela ya va munhu ndzi karhi ndzi va kombisa.

Swi nga antswisa rihanyo ra vanhu mbangu wu hlayiseka na leswaku misava yi tlhela yi va na vutomi.

Ku dyisiwa ka misava ku onha kumbe ku vavisa rihanyo ra vanhu ya mati.

Ndzi nga ku kombisa hi swifaniso leswi a swi voneke hi masiku hinkwawo ku komba leswaku loko u endla xilo xo karhi mbuyelo wa xona hi lowu. Ndzi nga n'wi fananisa hi sweswo leswaku swiharhi swi fana ni vanhu loko swi khomiwa hi ndlela yo biha kumbe swi nyikiwa swakudya swo ka swi nga ri swona swa onhela swa dlaya ndzi nga kombisa hi ndlela yeleyo leswaku a ta kota ku hatla a swi twisisa.

Ku hatlisisa mbuyelo hikuva tikhemikhali ti endla leswaku swi hi ku olova swi ta kula xikan'we.

Ina ndzi nga tirhisa tikhemikhali hikuva tikhemikhali ti sivela switsotswana no endla leswaku swimilana swi hatlisa swi kula hi ta kota ku hatla hi tlhela hi tshovela loko hi tshovela hi xihatla hi nga kota ku tlhela hi byala swin'wana swimilana hi xinkarhana.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku va nga tirhisa na tikhemikhali ta ntumbuluko leswaku va kota ku ti sivelela hi swona swi nga bohi ngopfu leswaku va tirhisa leti to xava.

Va lava ku ta hatlisa va tshovela hikuva tikhemikhali letiwani ti pfuna leswaku swimilana swa vona swi hatlisa ku kula hi xinkarhana xintsongo.

Ndzi nga va kombisa khombo ra tikhemikhali ndzi va kombisa hi ndlela ya ku va nyika swin'wana leswi va nga swi tirhisaka swa ntumbuluko handle ka ku tirhisa tikhemikhali ku ri swi ta kota ku va pfuna swi va nyika na ntshovelo wo tlula loko va tirhisa tikhemikhali.

Ndzi nga va kombisa nghozi kumbe khombo ro tirhisa tikhemikhali hi ku va ni kombisa tindlela tin'wani leti nga kona to sivelela swibyariwa ku nga ri ku tirhisa tikhemikhali.

Ku vavisa rihanyo ra vanhu, ku dyisiwa ka misava na ku onha kumbe ku vavisa misinya ya mati.

Ndzi nga vula leswaku a va hlayisekangi vatirhi vo tala hikuva mapurasi mo tala tiyindlu ta kona ti hlakarile i ta khale a ti lunghisiwi tin'wani ta tona a ti nga pfumeleriwi ku ri ku tshama vanhu.

Eka nkarhi wo koma ku hungutiwa ka misava swa.

Tanihi murimi loyi a nga lahlekeriwa.

Ku na mali ya xihatla mali ya swa vulawuri na cooperate social investment.

Ku va khumba hi loko va ta hunguteriwa ndhawu ya vona van'wani va susiwa va boheka ku famba va ya tirhela ekule laha mi kumaka leswaku va va va nga ri na swilavekiso hinkwaswo swa ku sungurisa hansi va sungurisa bindzu ra vona hansi va sungula vurimi na swin'wana na swin'wana hikuva le va vaku va va suse kona va va va sungule hinkwaswo so loko va va susa kumbe loko ku ndlandlamuxiwa madoroba swa va khumba hi tindlela to biha.

Ku hlawula ndhawu ya leyi faneleke yi .

Ndzavukiso wa ikhonomi na xilaveko xa vanhu vo tala loko vanhu.

Wu vanga .

Swi nga hanya swin'we hi ku pulana leyi ya vona yo nona.

Mina ndzi n'wamapurasi loyi a tivekaka hi vito ra Khensani Baloyi ndzi na purasi leri byalaka tidiriva, tidiriva leti hi endlaka hi tona vhinyo vhinyo ra hina i vhinyo lowu wu nandzikaka swinene naswona wu endliwa hi tidiriva leti ti va ka ti sasekile swinene ti va ku ta ha ku khiwa epurasini ra hina.

Ensinwini wa mina ndzi nga byala malamula, maswiri, tibanana, tidiriva, makhwavisa hikuva matsawu lawa hi wona lama ya rhandziwaka hi vanhu ndzi na ntiyiso kumbe ku pfumela leswaku loko ndzi ta va ndzi byarile swimilani leswi ndzi nga kota ku swi hlayisa hi ku swi cheleta ndzi kota no swi xavisa ndzi endla mali.

Ndzi nga endla timanga ta botoro leswi tivekaka hi peanut butter hikuva i i nchumu lowu wu nga nyenyeleki lowu kotaka ku teka nkarhi wo leha wu ri kona hikuva wu endliwa hi timanga leti omeke ndzi nga byala timanga ndzi ti omisa ivi ndzi endla botere.

Ndzi nga ma hlengeleta hi ku va ndzi endla xidan'wani laha ndzi ta va ka ndzi karhi ndzi chela mati lama ya nga ta va ya boriwile kumbe loko ndzi tshama ekusuhi na nkova ndzi nga endla xihlobya xihlobya laha ndzi nga kumaka mati lama ya taku hi le hansi leswaku tihomu ta mina ti kota .

Malume nkoka wo tlhavela swifuwo i ku endla leswaku swifuwo swi hlayiseka hikwalaho ku na mavabyi mo talatala lama ma nga kona ya hlaselaka swifuwo.

E-e a ndzi tshama ndzi swi vona kambe ndzi twile leswaku loko u senga homu u rhanga u clean-a kumbe ku basisa ndhawu ya kona laha u lavaku ku tirhela kona u hlantswa na homu kumbe ku yi basisa loko u hetile u kambisisa switirhisiwa swa wena leswaku swi basile na wena u ti basisa tanihi mutirhi hi loko u khoma bakiti ra wena ku veka ehansi ka homu u sungula ku yi khoma maveleni u sungula ku yi senga.

Hikuva loko ndzi ta va ndzi ku hluvela tihuku ta wena ndzi ta va ndzi tirhisa nkarhi wa mina lowu a ndzi ta va ndzi ri busy ndzi karhi ndzi endla swin'wana ndzi boheka ku tshika swa mina ndzi hluva tihuku ta wena loko ndzi ku hluvela ndzi ta va ndzi tirhisa nkarhi wa mina mati ma mina na swibye swa mina leswi loko ndzi heta swi nga ta lava leswaku ndzi tlhela ndzi tirhisa swisibi swa mina leswaku ndzi ta kota ku swi basisa hikokwalaho mintsengo yi nga ringani loko ku faneleke ku xaviwa.

Ndzi cheka kumbe ku kambila loko mbewu ya mina yi ta va yi .

Vukahle bya crop rotation i ku hlayisa vutomi bya misava no sivela tindlela to tiyimela.

Ku cinca ka maxelo swi hunguta ku tshemba nsirhelelo wa swakudya hunguta ni khombo leri.

Ndzi vona mi tirha kahle hikuva a purasini hi xitalo ku tirhiwa nampundzu ku fikela nhlikani ku va dyambu ri karhi ri hisa leswi leswi swi endliwa hikuva purasi ku hava leswi ri nga swi endlaka ku sivela dyambu ku ri vatirhi va kota ku tirha kahle a ndzutini hikuva swibyariwa leswi swi va ka swibyariwile swi lava dyambu naswona leswaku swi ta kota ku kula.

Ina ndzi vona swi lulamile ntsena kambe loko ku ta va ku ri na.

E-e ndzi vona muholo wa vatirhi emapurasini wu ri wutsongo hikuva vatirha ku vava naswona vo tala va tirhela emun'wini.

Ndzi nga endla leswaku epurasini lava va nga tlulela hi vuvabyi leswi swi nga tlulela hi vuvabyi swi va eka sayiti ra swona leswaku swi ta kota ku kuma ku tlhaveriwa ku ri swi ta hola ndzi nga endla leswaku ku tlhaveriwa ndzi lava na swo tlhavela ku papalata mavabyi leswaku swi nga ha vuyi.

Ndzi nga va byela leswaku va fanele va sungurisa hi ku kambisisa leswaku laha va tirhelaka kona ku basile swibye leswi va faneleke va swi tirhisa swi basile tihomu leti fanelaka ku sengiwa na tona ti basile na vona vatirhi va fanele va va va basile va hlamba mavoko va mbala timpahla to basa ku papalata switsongwatsongwana.

Epurasini ra mina ndzi fuwa tinguluve, tinguluve ti lava mati swakudya na ndhawu yo basa naswona ku tiyisisa leswaku vatirhi va mina va hlayisekile ndzi nga lava leswaku va ambala swimbalo swo vonaka leswaku ti ta kota ku va vona naswona va fanele va tshama va basile va nga popiwangi hikuva loko munhu a popiwile a ngo ho wela ehansi ivi tinguluve ti vuya henhla ka yena.

E-e ndzi vona mali leyi va holaka yi ri yitsongo hikuva emapurasini ku tirhiwa ku vava naswona loko u karhi u tirha epurasini u tirha u nga wisi emapurasini mo tala ku hava nkarhi wo ya eku wiseni ku tirhiwa masiku hinkwawo.

Ndzi nga kombela xitofu leswaku ndzi ta kota ku swekela swibye swo fana na ti-plate na mapani malepula na mikombe leswaku ndzi ta kota ku sweka hi ngo ho ndzi ngo ho kombela na xigwitsirisi la hi nga ta kota ku veka kona swakudya swa hina.

ndzi vona swi nga ri kahle leswaku vatirhi vatirha hi masiku ma mpfula hikuva mpfula yi ta na xirhami xirhami lexi tisaku mavabyi.

E-e ndzi vona swi nga fanelanga hikuva la tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga mintirho yi le ku kayiveleni kambe loko van'wamapurasi va thola vanhu lava va humaka ematikweni ya le handle va endla leswaku vanhu lava va nga va kwala tikweni ra Afrika-Dzonga va ya va kayivela mintirho hikuva mintirho yi ta va yi tekiwile hi va le handle.